Ndicinga uba sube utransfera ii-levies zakho, ndiyaqala kwa uyiva mna leyo kwamna kuqala.

Ndingamcacisela ngokuba, ndimxelele uba i-mobile money account yiakhawunti apho kuhlala khona kunemali, okanye apho agcina khona imali yakhe. Kule akhawunti kukho iindlela ezininzi zokwenza izinto, mhlawumbi ndingathi uyakwazi ukuthenga umbane, uyakwazi ukuthenga i-airtime, uyakwazi ukufakela umntu imali. So, kungaba lula ukuthi uba angene kwiephu leyo, akhethe i-airtime leyo ayifunayo, akhethe noba yeyamalini, athenge i-airtime. Asikho isidingo sokuba kuhanjwe kuze kuyiwe eshophu kuyothengwa i-airtime.

Ewe, bonele ukwenza isitokfela futhi xa bethanda, bangaphinde bazigcwalisele. Nakhona kuzophuma kubo uba bakhetha usenza ndlela yiphi, ngala ndlela yakudala yoba bazawugalelana imali bayibeka endlini okanye bazawugalelana imali bahambe bayoyifaka kwiibhanki ezikhona ukuze bakwazi ukukhulisa imali yabo.

Bendingayisebenzisa for ukonga imali yam kuyo ukuze ikwazi ukukhula ibe nenzalo eninzi.

Ubungozi be-pyramid scheme yinto yoba baza kuthembisa into engekho, ucinge uba nawe ikhona. Akekho umntu onokupha imali ngokuhlala phantsi ungenzanga niks, ungasebenzanga kuloo khampani leyo. Ngoba kutheni kumele bakuphe imali? Okokuqala, kunyanzisekile ukuba uqale wenze uphando olunzulu ngekampani leyo yoba iyakwenza loko okanye i-registered, before ungathatha imali yakho uyifake kuyo loo nkampani leyo.

Yeyokuba ubhatale ezo ndawo ezifuneka uzibhatale kakhulu, bese ukhethe into owaziyo uba iza kwakhela imali kwaye xa ugqiba ukufunda uzokwazi ubuye ubhatale loo mali leyo. Ungaphinda ukwazi uba uaplaye for iNSFAS, mhlawumbi iza kufanda ekuhambeni kwexesha.

Okokuqala, ucwangisa ngemali, ndibona kungumbono omhle. I-retirement annuity ikhupha iqinisekiso ukuba kuza kubakho imali engena rhoqo. Ngamanye amaxesha xa uthe wasweleka, inika umlingane wakho otshate nayo ngokwasemthetheni imali leyo, okanye imbhatala rhoqo ngenyanga loo mali leyo ubuloko uyigcina, kwaye ikunike uqinisekiso lokhuliso mali, iphinde ikuphe i-deferred taxes, ngamanye amagama, intelawo ekhawulelwe. So, ndicimba ngumbono omhle ukuba ukhuphe imali yakho, ahambe ayoyikhulisa.

Okubaluleke mandla kakhulu kukufikeleleka kakhulu ezikolweni, ngoba kubuhlungu eyokuba kwamele uvuke early kakhulu ngoba ungxamele ukufika ezikolweni, esikolweni, ingathi uhlala ezilalini. Leyo mpilo yimpilo yakudala. Kwixesha langoku sithanda ukuhlala apho izinto zilula khona uba zifumaneke, njengoba nditsho, ndithi okubaluleke kakhulu kukufumaneka, kukufikeleleka kalula ezikolweni, kulandelise ucoceko lendawo, kuze uhlezi wondlekile emzimbeni, kungabi lula yokuba ugule.

Iindlela ezahlukeneyo zokufaka imali kwiakhawunti yebhanki yomntu kukudipozitha, ukufumisa imali, nokutransfera, ugqithiso mali. Ngezi ndlela xa udipozitha kuxa uthatha imali leyo uhambe uyoyidiphozitha kuloo bhenki leyo. Mhlawumbi uthathe imali eCapitec, uhambe uyoyifika emtshinini waseCapitec. Xa utransfera, kuxa uthatha imali kwenye iakhawunti okanye kwenye ibhanki, iphuma kuwe uba uthatha kweyiphi ibhanki, uyidlulisa kweyakho ibhanki.